Machudeni ma fanele ku tiyisisa leswaku ri xithombe xa muchayeri wa bolt leyi a yi khandziyeke na leswaku ri xipandzamananga lexi va nga le ndzeni ka xona i xa njhani, na hambi ku ri tinomboro ta xipandzamananga lexiwana ti fanele ku rhumeliwa eka vanhu van'wana ku nga mutswari, vamakwavo, vanghana kumbe loyi va tshamaka ekusuhani na yena leswaku ri loko vo tikuma va nyamalarile maxaka na vanghana va le kusuhani va ta kota ku yisa vuxokoxoko lebyi eka va nawu leswaku va nawu va ta tirha hi xihatla ku ku lavisisa nandzu lowuwani.

Ina, leswi swi nga ndzi endla ndzi tsakela ku fambafamba hi mabazi tanihileswi ndzi nga ta kuma vukorhokeri bya le henhla naswona na swi tiva leswaku ndzi ta fika lomu ndzi ya ka kona ndzi hlayisekile. Hambi swiri tano ndza swi tiva leswaku ri ndzi ta kuma swo khomisa nyoka na loko ndzo tshuka ndzi khomiwile hi vuvabyi bya xitshuketano ndzi ta kuma ku pfuneka hi xihatla tanihileswi vukorhokeri byi nga ta va bya xiyimo xa le henhla. Hambi kona, leswi swi ta endla leswaku ri mpfhuka ndzi nga wu twi tanihileswi ndzi nga ta va ndzi lahlekile evunyanyuriweni lebyi ndzi nga ta va ndzi ri na byona endzeni ka bazi.

Leswiwani a swi ta tlakusa vandla hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu, a swi ta endla leswaku vanhu lava lolohaka ku famba mpfhuka va hamba va ya ekerekeni. Na lava nghenaka tikereke letin'wana a va ta tsakela ku nghena kereke liyani. Leswi a swi ta endla swa ku va tshika tikereke ta vona va ya va ya nghena kereke leyi nga na xifambo tanihileswi swi nga ta hunguta mpfhuka lowu a va ta wu famba nakona a va nga ta tshwa hi dyambu tanihileswi xipandzamananga lexi a va ta va va ri ndzeni ka xona xi nga ta va xi va sirhelela eka ku hisa ka dyambu.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku ku onhiwa ka tindlela ta switimela i ku tlhelisela ndzhaku nhluvuko etikweni rerhu. Switimela swi kota ku fambisa tinhundzu hi xihatla ku tlula na tithiraka kumbe tilori. Hi hala tlhelo switimela swi kota ku fikisa vanhu lomu va lavaka ku ya kona hi xihatla ku tlula mabazi. Loko va ya emahlweni va onha tindlela ta switimela, va tlhelisela ndzhaku vukorhokeri lebyi byi va ka kona emugangeni yerhu.

Ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle, tanihileswi ku hisa tibazi swi yisaka ehansi vukorhokeri bya mhaka ya vutleketli. Tibazi ta swi kota ku susa vanhu kusuka endhawini ya ka Malamulele ku ya va yisa eJoni hi xihatla. Loko va hisa tibazi va endla leswaku ri vanhu van'wana va tsandzeka ku fika emintirhweni hi nkarhi. Va tlhela va endla leswaku vachayeri va mabazi va heleriwa hi mintirho, leswiwani swi ta yisa ehansi nhluvuko na ikhonomi ya tiko tanihileswi ku faneleke ku humesiwa mali leyi nga ta lunghisa laha vona va onheke kona.

Xo sungula a ndzi ta tsalela muchayeri wa thekisi thikithi ra ntsengo wa le henhla hikuva u tlurile nawu wa Afrika-Dzonga lowu tiviwaka hi mani na mani, xa vumbirhi a ndzi ta chicha vakhandziyi ndzi va tsundzuxa leswaku ri na vona swa fanela leswaku va byela muchayeri leswaku vona a va swi lavi ku famba hi thekisi leyi nga na vakhandziyi va ku tlula mpimo kumbe va nhlayo yo tlula mpimo tanihileswi swi vekaka vutomi bya vona enghozini. A ndzi ta tlhela ndzi va byela leswaku ri un'wana na un'wana u na vutihlamuleri ehehleni ka vutomi bya yena naswona loko muchayeri a ala a famba thekisi yi ri na nhlayo yo tlula mpimo a va foneli maphorisa leswaku thekisi yaleyo ni ta yimisiwa ka ha ri na nkarhi.

Ku hlwela ka swihahampfhuka ku na switandzhaku swo biha eka mabindzu. Va n'wabindzu lava va tirhaka ku xavisa swilo erivaleni ra swihahampfhuka a va vuyeriwi tanihileswi vanhu va nga ta lan'wa loko swihahampfhuka swa vona swi hlwela kusuka va ta lan'wa va tlhelela emakaya va nga xavanga nchumu. Vachayeri lava tirhaka ku tleketla vanhu erivaleni ra swihahampfhuka va ta chayisa va nga rhwalanga munhu kumbe va nga endlanga mali tanihileswi swihahampfhuka swi nga hlwela ku fika laha a swi ya kona. Hambi ku ri tihodela ti ta lahlekeriwa tanihileswi loko swihahampfhuka swi hlwela vanhu va tala lan'wa va tlhelela emakaya va nga ha fiki eka tihodela leti a va languteriwile eka tona.

Maxelo mo biha ma endla leswaku ri vutleketli bya le lwandle byi nonoka, swikepe a swi fambi loko maxelo ma bihile. Na loko xikepe xi nga se suka eribuweni ra lwandle va kambela leswaku ri maxelo ma vhiki rero ma ta va ma ri njhani naswona ma lunghekile ku va xikepe xi nga famba na loko maxelo yo cinca a ri lwandle xikepe xi nga swi kota ku ya fika laha xi yaka kona xa ha ri eka xiyimo xa kahle na.

Tinxaka letikulu leti tirhisaka swiporo i switimela. Switimela leswiwani swa hambana, ku na switimela leswi tleketlaka vanhu swi va yisa etindhawini to hambanahambana kasi ku na xitimela lexi vitaniwaka gutsu, xitimela lexiwani xi fambisa tinhundzu, ku nga va malahla kumbe tin'wana na tin'wana tinhundzu ku ya lomu ti faneleke ku ya kona.

Switirhisiwa swa swiporo swi nga basisiwa nkarhi wihi na wihi ku tiyisisa leswaku ri swi tshama swi ri eka xiyimo xa kahle, ku nga tlhela ku laviwa vamakhaniki va ta kambela leswaku ri switirhisiwa leswi swa ha ri eka xiyimo xa kahle. Va nga tlhela va tiyisisa leswaku ri swiporo hinkwaswo swi tshama swi ri eka xiyimo xa kahle.

Ku famba ka gezi swi vanga leswaku ri switimela swi hlwela tanihileswi switimela swa manguva lawa swi tirhisaka gezi ku fambafamba hinkwakokwako laha swi yaka kona. Xa vumbirhi ku kayivela ka swiporo swi endla leswaku switimela swi tirhisa xiporo xin'we hi ku siyelana kumbe hi ku siyerisana, ku nga leswi switimela masiku lawa swi pimeliwa nkarhi ku ri hi nkarhi wa so ku hundza xitimela xo karhi ivi hi nkarhi wa so ku hundza lexin'wana, leswi swi endla leswaku ri switimela swi hlwela.

Xivilelo xa mina hi vukorhokeri lebyi hileswaku ri vanhu vo tala va tile emahlweni va tisa swivilelo swa vona swa leswaku ri va hlaseriwile hi vachayeri va Bolt kumbe Uber kasi van'wana va nyamalarile endzhaku ka loko va khandziyile bolt. Ku nga leswi munghana ndzi kombela u tiyisisa leswaku ri muchayeri loyi a nga fanisiwa eka riqingho ra wena ra le nyongeni hi yena loyi a a taka ku ta a ta ku teka a ku yisa laha u lavaka ku ya kona.

Eka kokwani a ndzi tirhisanga ndlela ya ku toloveleka ku xava thikithi ra bazi. Ndzi xavile hi riqingho ra mina ra le nyongeni ku nga leswi loko hina hi ya fika emabazini ndzi ta ya lahaya va xavisaka kona mathikithi ndzi ya koleka ra n'wina ndzi ta mi nyika mi ri khoma hi voko. Mi nga chavi ku famba hi bazi hikuva mabazi a ma yimi kun'wana na kun'wana ma na nkarhi wo suka hi wo wona lahawani xitichini ka Malamulele ku kondza ma ya fika le ma ya ka kona exilungwini ku nga leswi mi ta hatlisa mi fika ka ha ri nkarhi.

Riendzo ra mina a ri ri ra kahle ngopfu. Ndzi fikile hi nkarhi emabazini ndzi tlhela ndzi kuma leswaku ri a va ndzi longerile timbuva ku nga swakudya leswo ka swi nga ri swa ntikelo ku nga swakudya swo fana na mazimba, malekere, timanga na tibanana.

A ndzi ta lava mupfuneti ku nga va ku ri mupfuneti wo pfuneta ku pfula xipfalo na ku hakerisa kumbe wo ni pfuneta ku chayela loko ni karhele. Mupfuneti loyi hi yena a ta tekela enhlokweni kumbe ku landzelerisa swivilelo swa vakhandziyi loko mina ndzi ri eku chayeleni hi hala tlhelo ndzi karhele.

Ndzi nga paka swilaveko eka nkwama wa n'wana swo fana na swiambalo swo cinca, swakudya, mati na swo tihungata leswaku n'wana a nga borheki loko a ri eka riendzo naswona a nga tshami a karhi a rila a ta hlundzukisaka van'wana vakhandziyi.

Munghana wa mina ndzi tilulamisele ku teka riendzo ra le gondzweni naswona ndzi nga tsakela leswaku wena u ta na mina tanihileswi hi nga ta tiphina swin'we hi tlhela hi endla matimu lama siku rin'wana hi nga ta languta endzhaku hi tinyungubyisa hi wona. Hi ta hundza tindhawu to saseka laha hi nga ta teka swithombe kumbe swifaniso hi tlhela hi yima eka tindhawu tin'wana na tin'wana leti hi nga ta ti tsakela ku va hi tinyanyula mina na wena.

A ndzi ta hakela tihakelo leti lavekaka leswaku ndzi kota ku famba na mindzhwalo ya mina kumbe loko va nga pfumeli tihakelo ta mina a ndzi ta endla leswaku ri ndzi hungusa mindzhwalo ya mina ndzi yi kumbe ku yi chela eka mikwama yin'wana.

Vito ndzi Ntsako ndzi lava ku pfuniwa hi ku rhurhisa mpahla ya mina kusuka eJoni yi ya eLimpopo ekaya eka Malamulele, laha eJoni ndzi kumeka eSoweto ndzi kombela leswaku ri lava nga ta tsakela ku ndzi pfuna kumbe ku tirhisana na mina ku rhurhisa mpahla ya mina va tihlanganisa na mina eka nomboro leyi ndzi nga ta yi vekela laha ehansi.

Tibazi a swi talanga leswaku tikuma tinghozi tanihileswi loko vachayeri van'wani emagondzweni va vonaka bazi va chayela hi vukheta ku papalata ku tikuma va ti nghenelerisile enghozini tanihileswi va tivaka leswaku loko vo tshuka va va nghena va ti kumile va ri eka nghozi na bazi khombo ri ta va eka vona tanihi vachayeri va xipandzamananga lexitsongo.

Ku thoriwa vatirhi lava nga ta endla ntirho lowu tanihileswi vana lavayani na vona va vekaka vutomi bya vona ekhombyeni va karhi va nga hakeriwi nchumu kumbe ku nga ri na ndzindzakhombo lowu va nga ta wu kuma loko na vona vo tshuka va vavisekile ku nga leswi mfumo a wu thori lava va nga ta pfuneta vana van'wana ku tsemakanya patu.

A yi ri karhi yi tshikelela vachayeri tanihileswi tihakelo ti nga le henhla swinene naswona van'wani vachayeri va hundza hi le ka toll gate ku ringana kambirhi hi siku kumbe kanharhu hi ku ya hi ku ri siku rero va va karhi va tirhela kwihi leswi swi endla leswaku va va na ntshikelelo.

Mosmat ri hatlisa ku fika laha ri yaka kona a ri yimi doroba hi doroba kumbe a ri yimi kun'wana na kun'wana ri ya laha ri kongomeke kona naswona vakhandziyi va rona va fika ka ha ri nkarhi.

Tihakelo ta ti hambanela tanihileswi man'wana mabazi ya durhaka ku tlula man'wani, man'wana ma tlhela ma hakerisa na mindzwalo loko mindzhwalo yi rikulu hi hala tlhelo man'wana ma tirhisa mapatu lama ma nga ndlela leyo leha ku ya laha munhu a lavaka ku yaka kona.

Khumba twisisa vanhu vo tala manguvalava va tsakela ku khandziya xihahampfhukaphatsa tanihileswi xi va kombaka tindhawu hi ndlela ya le henhla va vona leswaku loko va ri ehenhla swilo swi langutekisa ku yini leswiwani swi ta ndzi nghenisela mali yo tala.

ya kahle tanihileswi hi ku xavisiwaka swilo swo fana na mati na swakudya tanihileswi van'wana vafambi kumbe vakhandziyi va sukaka va nga ri na swakudya lomu va sukaka kona naswona loko vo sukela tibazi va ha ya ku xaveni ka swakudya va nga tikumi va siyiwile hi tibazi ku nga leswi ndzi vona swi ri mhaka ya kahle.

Ku fika laha hi yaka kona kumbe entirhweni hi nkarhi naswona loko wo tshuka hi nga fikangi hi nkarhi a swi nge vi na switandzhaku swo biha ku fana na loko munhu wun'we a nga kotanga ku fika hi nkarhi entirhweni tanihileswi hinkwenu hi nga ta yimelelana leswaku hi hlangane xiphiqo xa so.

Hi ndlela leyi tleketlaka nhundzu yo tala yi yi susa endhawini yo karhi ku yisa endhawini yo karhi kumbe ku yi susa etikweni ro karhi ku ya etikweni ro karhi, ndlela leyiwani yi yi yi yi pfuneta ngopfu hikuva i ya xihatla naswona yi tleketla nhundzu yo tala hi nkarhi wun'we.

Yi nga ri kahle tanihileswi xitimela xi tirhisaka ndhawu yin'we ku famba leswi swi ta endla leswaku ri makhamba ma swi tiva leswaku ri xitimela lexi hundza laha hi nkarhi muni nakona va kota ku yiva nsuku.

Ndzi hlanganile na nghozi muchayerikulobye undzi landzelerile nkarhi wo lehanyana ku kondza a kota ku ndzi pfalela patu kambe hikwalaho ka tintswalo ta xikwembu ni kotile ku baleka ku kondza a ndzi ta fika lahawani exitichini xa maphorisa, ndzi tsakela ku n'wi pfulela nandzu tanihileswi swiendlo swa yena a swi ta va swi vangele tinghozi emagondzweni ku nga leswi ndzi na yona nomboro ya yena ya movha naswona ndza swi tiva leswaku u langutekisa ku yini hambi ku ri xithombe ndzi tekile.

Vatirhi va le magondzweni ndza swi tiva leswaku a ndzi fanelanga ku chayela ndzi ri ndzexe ku nga ri na munhu loyi a nga na maphepha yo yo n'wi pfumelela ku chayela etlhelo ka mina, kambe xiyimo a xi ndzi pfumeleli tanihileswi kokwana wa mina ndzi fanele a lavaka leswaku ndzi n'wi tsutsumisela exibedhlele xiyimo xa yena xi tikile, ndzi kombela u ndzi pfumelela ndzi hundza.

Nga na xihoxo hi mina tanihileswi ndzi nga langutangiku leswaku ku na movha wun'wana lowu u lavaka ku hundza loko ndzi nga se huma laha ndzi pakaka kona a ndzi fanele ndzi yimele movha lowun'wani wu hundza leswaku mina ndzi ta kota ku huma lahaya a ndzi pake kona.

Ndzi ta tsakela ku ya ekaya leswaku ndzi ta fika ndza ha hlayisekile naswona ndzi fika ka ha ri karhi, loko ndzo tshama ndzi teka ntirho lowu nga salela endzhaku loko se ndzi ya heta ndzi ta va ndzi karhele naswona ndzi ndzi ta tsandzeka ku chayela tanihileswi ndzi nga ta va ndzi karhele.

Ku nga akiwa switichi swa switimela swa ku tala laha swi fambaka hi timbewu hinkwato ta Afrika-Dzonga leswi swi ta endla leswaku ri vanhu va vona leswaku mimovha ya vona ya va hlwerisa ku fika laha va yaka kona kambe switimela swa hatlisa.

Thikithi ri xaviwa eka inthanete hi ku tirhisa riqingho ra wena ra le nyongeni u langa kumbe u hlawula leri u lavaka rona na ra ntsengo lowu leri u lavaka rona kutani loko u hetile ku xava, foni ya wena kumbe wena n'winyi wa riqingho u ta kuma mahungu kumbe marungulo ya leswaku ri hi mpela u xavile thikithi loko u fika emabazini u ta komba vachayeri thikithi leri nga le ka riqingho ra wena ra le nyongeni.

Ndzi vona swi nga fanelanga tanihileswi mintsengo leyiwani yi nga le henhla ngopfu, naswona vakhandziyi vo tala a va nge koti ku fikelela ku nga leswi ndzi vona leswaku ri va mabazi va ta lahlekeriwa hi vakhandziyi hi ku ya ka nkarhi.

Swifambo swa le matini ku na swikepe swikepe leswiwani ku nga va ku ri leswintsongo leswi swi chayeriwaka hi munhu wun'we kumbe leswi a swikulu leswi va swi vitanaka cruise leswi chayeriwaka kumbe swi lawuriwaka hi vanhu vo fika vambirhi kumbe vanharhu leswin'wana hi leswi va xi vitanaka submarine hi lexi nghenaka ehansi ka mati xi famba ehansi xa ehansi ka lwandle leswaku vanhu va ya va ya tinyanyula hi leswi nga kona le hansi ka lwandle